Ke be ke ikutlwa ke thabile , ke be ke fofela kwa Durban.

Toro ya me ko go ipona ke pagama sefofane. Ke ka rata go palama sefofane ke ya Durban, Cape Town ka sona nka thaba haholo ke ipona ke palame sefofane.

O tšhwanetse go dira passport-o gore o namele sefofane o be le dipampiri tsa go namela sefofane. O tšhwanetse go ya kwa airport kwa go tšhamekiwang difofane o mo ditseleng o bolokile le o bokae letsatsi le nako e o ka namela sefofane o fitlhele gomodiwa difofane ka nako banking ya ha e reng ka yona namele sefofane.

Dibese ke dilo tse di siameng empa tsela e ke sa di rateng ka dibese ke gore ba na metsi ba tsona ba phela ba base tirong ba strike-a ka gonne ga ba pila kwa dibeseng. Dibese o tla emela bese ya se tle go utlwa bare ba strike-a e lokile ha ya loka bese.

Mathata e ke kopaneng le o ne a go dirisa karata e botlhale ke gore batho ba le ba bagolo. Batsofe ba palelwa ke hoo reka karata eno e botlhale ka gonne ke dilo tsa thekenoloji empa batsofe ha ba di tsebe di tseba ke batjha fela.

Bakgweetsi ba dibese ba thusa thata ka gonne fa e bona gore motho tla ya mošwa e kgona go ema e mo ema ele dibese di lokile bakgweetsi ba dibese ba lokile go bagolo ba siame ba utlwana le batho ba na le botho.

Batho ba ba yang tirong ba amega ka gonne ba be ba rekile ditekete tsa bese ba sena madi a o dirisa di-taxi. Fa strike sa dibese se direga ba pallwa ke go ya tirong ka gonne ha ba na madi a go sebedisa transport-o e nngwe.

Bese ha ya tšhwanela go ema ka dinao ka gonne bese e sebedisa nako e rileng. Ka gonne e sebetsa ka nako gore batho ba kgone go fitlhe tirong ka nako, ba fitlhe magaeng a bona ka nako. Fa e sa tsamaye ka dinako batho ba tlo phela ba fitlha late ba fitlha go le mo ditirong ba fitlha go le magaeng a bone.

Ee, nkile ka siwa ke bese ka ntlha ya gore ke be ketsogile go le ke palletswe ke go tsoga phakela ile ya ntšhiya gwa tšhwanela gore ke emele e tlo latelang.

Ee, go kile ga ba le ditšhupetso tsa dibese bagami ba ne ba amega ba ne ba nna ba saye ditirong bangwe ba be ba ya go adima ditšhelete gore ba ye ditirong ebile gwa senyega .

Gore dibese di seke di a tsamaya mo metseng yotlhe, ke ka ntlha ya gore di ko gara metse e mengwe ga o tsamaega. Bese di tsamaya ka fela kwa sekontiring kwa go na leng di-bus stop gona ka gonne fao di kgone go tsamaya sentle le gona ke tse gore di nka tsena kwa metseng.

E re ama ka gonne fa ba sa diri ba strike-a le rena re amega thata re pallwa go ya ditirong re pallwa go ya dikolong e ama Aforika Borwa .